Ka lebaka la ho potlako ha internet, re ithola re badile ditaba kapa ho phatlaladitswe ditaba tse leng hore di fosahetse. Empa ho qoba seo, re lokela hore kapa ke lokela hore, nka batla mekga, e leng hore e fapa fapane e sebediswang ho netefatsa hore ditaba ke tsa nnete. O ka sebedisa Mail and Guardian ho netefatsa ho batla dipatlisiso tsa ketsahalo e etsahetseng. E ne etsahala hokae, ke bo mang ba amehileng, dinepe tsa ho netefatsa, letsatsi, nako ha mmoho le yona date. O ka sebedisa Daily Maverick, hobane ebile e tswa pele diphuputsong tse nepahetseng. E nyebokolla eo fa taba ka mokgo e leng ka teng. O seka qetelletse, o badile kapa o se ka qetelletse wena o phatlaladitse ditaba tse leng hore ha se tsa nnete ke tsa leshano.